Ukufunda kude kuyenzeka konge imali, konge nezinto eziningi ukwazi ukuthi ubufunda kwesinye isikhathi kube khona okuwumsebenzi okwenzayo. Izinto ozidingayo ukuze ukwazi ukuthi ufunde kude udinga izinto zesimanje njenge thekhnoloji yanamhlanje okubalwa khona ama-laptop, amafoni, ama-Ipad. Ziningi izinto ozisebenzisayo ukuze ukwazi ukuthi ufunde kude.

Ngingaqinisekisa ngokuthi ngenze isiqinisekiso sokuthi inethiwekhi ikhona iyasebenza kahle phakathi kwami nesiguli lesi engizobe ngixhumana naso. Ngiphinde futhi ngiqinisekise ukuthi isiguli si-comfortable noma siyaqonda yini indaba yokubonisana ukubonisana ngokwe thekhnoloji.

Izindaba ezethembekile zaseNingizimu Afrika zitholakala ebantwini ngqo abathintekayo. Kufana njengokuthi ebantwini abatholakala ko-Facebook, abantwini abako-Twitter abaphawula ngezimo abasuke bezibonile ngamehlo. Ezinye izindaba ziyatholakala futhi ko-YouTube, izindawo ezinjalo, njalo njalo.

Umehluko phakathi kwalezi nhlelo zombili ukuthi uhlelo lwe-prepaid, uyakwazi ukuthi uma ongayidingi idatha ungalithengi. Kodwa i-contract idatha bakunika njalo, bakunike mhlampe newungeke uzuliqede ngenyanga.

Isixazululo engisibonayo esikhona ukuthi ngisebenzise i-power bank ngaso sonke isikhathi ihlale igcwele. Ukuze ugesi mawuhamba ngikwazi ukuthi ngiqhubeke nendlela engisebenza ngayo.

Ngingacabangela ukuthi uhlobo luni lwendawo esihlala kuyo nanokuthi eziphi izinto ezihamba phambili. Noma ngibheke uhlobo lomphakathi okhona kuleyondawo. Bese ngiletha izindaba ezizoba nohlonze kuloyo ndawo eqondene nolowo mphakathi.

Uhlelo olusha engingalwakha endaweni ukuthi ngidedile abalaleli noma abahlali bafone bakhulume ngezinkinga ababhekana nazo endaweni. Nendlela esingazi xazulula ngazo. Ngiyacabanga ukuthi lolu hlelo lingaba nohlonze endaweni ngoba abahlali abaningi bangahlezi belangazelela ukuzwa ukuthi ukuphi okunye noma okulandelayo esizokhuluma ngakho.

Yebo lokhu kuwumqondo omuhle ngoba kuningi abalandeli abathanda ukukwazi ngamaciko nabantu ababalandelayo nabathandayo.

Amaphephandaba angiwathengi sekunesikhathi eside ngingawathengi ngenxa yokuthi zonke izindaba ngizithola kumabonakude noma ngizithole efonini. Njengalo Isolezwe likhona Isolezwe eli-digital elitholakala efonini.

Ngake ngingazama ukusebenzisa i-Wi-Fi yomphakathi. Angizange ngibe nazo iy'ngqinamba eziningi ekuyisebenziseni ngaphandle kokuthi ngihambe ngiyocela ikhodi yokuthi ngikwazi ukufaka kwifoni yami ukuze ngizokwazi ukuxhuma. Lokho ngabona ukuthi kumoshela isikhathi esiningi ngoba kwakufanele ngilinde, ngilinde lo muntu ozonginika ikhodi ngenxa yokuthi indawo le engangikuyona yayimatasatasa kakhulu.

Lolu hlelo lingawuzuzisa kakhulu amabhizinisi noma osomabhizinisi ngenxa yokuthi bazokwazi ukuxhumana noma ukwenza izinto zabo eziphathelene nethekhnoloji noma bakwazi ukuthumela imiyalezo kalula.

Kubalulekile ukuxhumana namakhasimende nanokuthi kubalulekile futhi ukuthi sihlezi sibe available ngaso sonke isikhathi la khona amakhasimende asidinga khona.

Kubaluleke kakhulu ukufinyelela kwalezi nsiza kulesi sikhathi sanamuhla ngoba abafundi abaningi emakubo zikhona izinto ezifana nama-tablet, namakhompyutha. Okusho ukuthi bafunda kalula kuzona futhi sebezijwayele kunalendlela yokwenza yakudala yokufundisa.

Izindaba ezihehayo uzithola khona emphakathini nokubheka izinto ezenzekalayo emphakathini. Ikakhulukazi nokubhekela kubantu abasha base mphakathini ebese uyahlanganisa. Uqhamuke namasu okufana nokuthi izindaba ezithile uzisakaza ngesikhathi esithile lapho khona kusuke kulalele abantu abathile emphakathini.

Izinhlelo ezisebenzisa idatha eliningi ilezi ezifana no-TikTok, o-YouTube njalo njalo. Kepha izinhlelo ezifana no-Facebook, nala khona kungaveli khona ama-video ziyakwazi ukuthi ziligcine idatha likhona isikhathi eside.

Izindaba zomphakathi zibaluleke kakhulu ngoba izona esikwaziyo ukuthi siqonde ukuthi kwenzekalani emphakathini wethu, kunokulalela izindaba zezwe. Izindaba zisemphakathini izona ezisibeka emqondweni, ukuthi ikona kuphi okwenzekalayo. Kanye nezindaba ezikhipha izimemezelo zasemphakathini njalo njalo.